Nomoro ya ID le sesupo sa karata go botsa gore o tsena sekolo.

Gore ke efe e e charge-a madi a kwa godimo le gore dikgwetlho tsa teng di tsamaya jang tsa tšhelete.

Gore o kgone go nna le tumalano le bone gore o tla patala jang tšhelete ya bone le gore e ama ka gore o feleletsa e le gore ga o kry-e karata ya gago ka nako mme o kolota.

Gore o nne le bopaki ba gore o a bereka le gore o ka duela madi ka nako, bangwe ba bua maaka ba re ba bereka ba ba dira diphoso tseo e be ba feleletse ba sa duele madi ka nako.

Botlhokwa jwa go buisa le go tlhaloganya melawana le maemo a ya karata ya sekoloto ke gore o tlamehile o dumele gore o patela ka nako e rileng le gore o gola madi a dirileng pele ga o ka apply-a karata ya sekoloto.

Batho tlamehile ba tlhaloganye gore ba ka gola madi a kanang kang pele ga ba ka dira sekoloto le gore ba ka kgona go duela sekoloto seo ka nako.

Ntho e tserweng tsie ke pampiri ya go bontsha gore o a gola le gore o gola bokae le gore a mme a o letlelesega gore o adime tšhelete.

E thusa ka go patela dikoloto tse o sa itemogela tsone le go itlhokomolosa go patela late le madi a short-ang.

Ke di-chargers tse di kwa godimo, o ka itlhokomolosa tsone ka go patala ka nako le tšhelete e le dumalaneng ka yone.

Go patala ka nako le madi a le dumalaneng ka one ke yone a ka fokotsang ditshenyegelo tseno.

Ga o simolola o duela ka nako le madi a le dumelane ka one o feleletsa o sa duele madi a mantsi gonne ba ka se go charge madi a kwa godimo thata.

Ba batla pele go na le bonnete jwa gore o a bereka le gore ko o yang teng o kgona go itshwara sentle ka tšhelete.

Go tlhokagala Id le lekwalo la go bontsha gore or-e e tla re go supetsa gore o nna kae. Forex ke dilo tse e leng gore o changer ka tsone.

Gonne batho ka bontsi ba feleletsa ba loba madi a mantsi-ntsi.

Ke feleletsa ke tswa mo go yone gonne batho ba loba madi a mantsi ba feleletsa ba bo ba lwala ba tshwarwa ke bolwetse jwa pelo.

Ke tla mo tlhalosetsa forex le ditlamorago tsa teng le gore a tlogele go e tsenelela gongwe go ka tshwara ke bolwetse jwa pelo gonne batho ba loba madi a mantsi.

Ke feleletsa ke dira dilo tse e leng gore ke tlhole ke batla go di dira ga ke na le madi le gore ke feleletse ke tsaya nako mo go one ke sa gongwe ga nka tsena ke a go feleletsa lobile madi otlhe.

Ke tla feleletsa ke ba le bantsi ba e leng go gaisa mme ba tsenelele game-e ya forex le go dira dilo tse e leng gore di siame jaaka go invest.

Potso ya ka ya ntlha ke gore nako e ga e simolola go tsena o lobile bokae le gore o nnile pelo e kae go fitlhelela a nna le tšhelete.

Ba feleletsa ba tshotse tšhelete yotlhe ba itsentse mo forex gore ba re ba kgone go a tlhakanya mme ba feleletsa ba lobile.

Gore ba tsenye tšhelete ntsi ke phoso ya ntlha eo, ga o simolola forex tsenya madi a mannye gore o kgone go win-a o ipeele a mangwe.

Ke feleletsa ke sa dirise tšhelete jaaka ne ke re ke a go a dirisa mme tsa kgwebo ke feleletsa ke sa tseya tšhelete mo go tsone.

Ba feleletsa ba loba mmereko gonne bangwe ba dikgwebo tseo ka be ba jele ditšhelete ba sa kgone go tsenya mo dikgwebong tsa bone.

Ba tshwanetse go tsenya madi mo dibankeng gore ba kgone go a dirisa sentle.

E ya ka gore if o na le kgwebo a batho ba reka go na le kgwedi e ba sa rekeng.

Ke tšhelete ya dipampiri gonne ga nako e ntse e tsamaya go change-iwa dinepe tse di le dintsi mo dipampiring.

Mmele a itse pharologano ya dibanka le gore ke efe e charger madi a kwa godimo le gore ke e feng ga kgwedi fela e tsaya tšhelete mo bankeng.

Ke phela ke tlhopa English gonne ke yone e ke kgonang go e bala, ga le Setswana nako dingwe se a tle se mpalelwe so ke phela ke tlhopa e puo e nngwe.